Yibhola ekhatywayo ngokuba banintsi abadlali abadumileyo abaphuma kule lokishi. Ke ngoku abafundi nabo babonela kwaba 'dlali. Nabo bafuna ukuduma ize bade baphumelele.

Uluvo lube nemiphumelela emibi kakhulu ngoba umdlalo wombhoxo wabantu abangoomama awunikwa ngqalelo engako.

Salimanyisa ngeendlela zokuba abantu abamnyama bavane nabantu abamhlophe kwaye kude kuculwe ingoma enye.

Ayinagalelo lingako, kodwa eyona ngxaki yeyokuba umqeqeshi kunye nabadlali abakhethayo abazimiseli kangako ukuba baphumelele imidlalo.

Ngumdlalo owawuphakathi kweOrlando Pirates kunye neMamelodi Sundowns. Into eyayingalibaleki ngaloo mdlalo yeyokuba iOrlando Pirates yaakora inqaku sekuphela umdlalo yathatha ikhaphu yeNedbank Cup.

Kuxa ndidlala ibhola noogxa bam. Ndiyalonwabela kakhulu elo xesha ngoba lindenza ndizive ingathi ndisengumntu olula kakhulu.

Ndingathanda uba iqakamba uba ibe khona. Ngoba ngumdlalo opholileyo kakhulu kwaye ngoyena mdlalo unemali xa ude wadlala wangumdlali odumileyo.

NguHashim Amla ngoba nguyena umdlali odumileyo kwiqakamba futhi iphinde ibe ngoyena mdlali othandwa kakhulu

Ngumdlalo akwasimeme kuso esinye isikolo. Loo mdlalo wandifundisa ukuba xa nidlala nimanyene ningaphumelela.

Ezemidlalo zidlala indima enkulu kakhulu ngoba abantu bayamanyana xa bethanda elo qela lithile lezomdlalo.

Kungamnceda kakhulu ngoba xa edlala lo mdlalo kukona azozenzela abahlobo.

La magqala angadlala indima enkulu kakhulu ingakumbi kulutsha olusafuna ukudlalela iBafana Bafana kokuba lucebise ukuba kunjani ukumela iqela lesizwe kwaye.

Kukho udidi olunye kuphela esikolweni, elelebhola elikhatywayo ngoba yeyona ndidi exatyiswe kakhulu neyaziwayo.

Xa ungumntu odlala le midlalo uba ngumntu ohlakaniphe kakhulu ngoba le midlalo isebenzisa ingqondo ixesha elinintsi.

Ulutsha luxakeka kakhulu lude lungabi nalo nexesha lokucinga uhamba lusaphula umthetho. Zinceda kakhulu ezemidlalo.

Ndingaziva ndiphoxeke kakhulu, yaye ndingamcebisa ngelithi makazicenge aye eyunivesithi. Kwaye le nto afuna uba yiyo angaba yiyo ngoku afundayo. Akho sidingo sokuba ade ayeke isikolo ngenxa yaloo nto.

Ndingamcebisa ngelokuba aqhubekeke kwaye ayixelele netimu ayidlalelayo ukuba lizode lifike ixesha labo loba nabo bade baphumelele.